Kufuneka incwadi etjhoko bona umuntu uhlala kuyiphi indawo, ikhophi kamazisi.

Kuqakatheke khulu ngombana umuntu uyakghona ukuthi abeke imali lapho. Akghone ukubona imali ephumako nokubona imali engenako, akwazi nokuthi ibhalansise iimali ezikhona ngapho nge-akhawundini.

I-akhawundi yebulungelo ivulwa lokha umuntu nakaneminyaka engaphezu kwaka-eighteen ukuya phezulu. Yeke kuzokudingakala umazisi, kudingakale iincwadi yakamasipalada etjhoko bona umuntu uhlala kuyiphi indawo ebese-ke ukhamba nayo ebhanga afuna ukuyokuvula kiyo ebese uphatha nemali engange-seventy randa, ukghona ukuthi i-activate i-akhawundi.

Imibuzo umuntu ekufanele ayibuze nakavulelwa i-akhawundi, yimbuzo ebeza enjenga leyo bonyana ingabe bamvulele i-savings noma i-cheque, ingabe i-akhawundi ebamvulele yona lena izokudosa malini ngenyanga ubeka imalakhe kiyo i-akhawundi le.

Ulikhetha njani ibulungelo elifanele iindingo zakho? Ibulungelo ulikhetha ngokobana ukhambe uye ebulungelweni uyokubona ukuthi bakubiza malini ukubeka imalakho begodu nokuthi iindingo zakho zenza inani elingakanani.

Ibulungelo liyivikela ngokuthi, akekho nanyana ngubani uzokukghona ukuthi athathe imalakho lapho begodu uyakghona nokubona ukuthi sewubeke imali engaka, waberegise imali engaka.

Esikhathini sagadesi akusanaforomo eligwaliswako kodwana uthatha umazisakho ne-proof of residence, utjhinge ngebulungelweni ofuna ukuvula kiyo ukuthi bakubekele imali.

Imali ebhadelwako ngeyokuthi ukuvula i-akhawundi begodu ukghone ukubona ukuthi i-akhawundi yakho iyaberega.

Iphini ziinomboro lezi ozifakako nawukhipha imali nalokha nawuthatha i-statement. Ibalulekile ngombana akekho omunye umuntu ongakwazi ukuthi akghone ukungena nge-akhawundenakho ngaphandle kokuthi azi iphini.

Indlela ephephileko yokUberegisa i-ATM, kufanele Uberegise i-ATM lena ehlanu kwe-branch lana uvule khona ibulungelo lakho.

Ukuqinisekisa kobanyana umuntu ebamvulelako lona i-akhawundi muntu wangeSewula Afrika na namkhana muntu ovela eenarheni zangaphandle.

Iye, bavumelekile nabo ukuthi bavule ama-akhawundi nabazokuza nobufakazi bendawo ohlala kiyo nobufakazi bomazisi.

Umuntu angalithola ngokobana avakatjhele i-branch yebulungelo leli ayokuvula kilo i-akhawundi.

Umuntu kufanele agijimele ngebulungelweni bakwazi ukuthi balenze ukuthi lingasababeregi ikarada leli elilahlekileko begodu bese bakwazi ukuthi bamenzele elitjha.

Kufanele agijimele ngebulungelweni bakghone ukuthi bamrhelebhe msinyazana ukuthi bamenzele inomboro etjha yokukhupha imali.

I-debit card ngilekarada leli umuntu aliberegisako ukudosa ngalo imalakhe namkhana ukufaka ngalo imali.

Esikhathini sagadesi iminyaka ayisese mraro kodwana nawungaphasi kweminyaka engu-eighteen, kufuneka umzali kodwana nawungaphezulu kweminyaka engu-eighteen uyazivulela wena uwedwa i-akhawundi.

Awa, gadesi awusarhemi umjeje nawuzokuvula i-khawundi, kumsinyazana khulu, kungathatha ngaphasi kwemizuzu emihlanu ukuthi umuntu avule i-akhawundi.

Mina angikusabi ukuvula i-akhawundi nge-inthanethi kodwana kunezinto umuntu ekufanele aziyelele makazokuvula i-akhawundi nge-inthanethi.

Itjhorensi kulokha nawuvula into efana ne-life cover, i-funeral cover kanye ne-cover yemodere.

Kuqakatheke khulu bonyana umuntu abe netjhorensi ngombana itjhorensi iyavikela eentweni ezithileko. Kufana nange-itjhorensi yobuphilo, uthi lokha nase uhlongakeleko ephasini bese abantwana bakho basala nelifa.

Kunetjhorensi yobuphilo, kunetjhorensi yemodera, kunetjhorensi yomasingcwabisane, ngizo mina lezi iintjhorensi engizaziko.

Umuntu angayivula ku-inthanethi itjhorensi namkhana avakatjhele itjhorensi eseduze nendaweni ahlala kiyo.

Kufuneka ubufakazi bendawo la umuntu ahlala kiyo, ubufakazi bomazisi nobufakazi bokuthi umuntu uyaberega namkhana awa.

Itjhorense yamaphilo kulokha umuntu afaka abantu abathileko ukuthi mhlazana angadlula emhlabeni, bakwazi ukuthi kube nemali ebasalelako, bakghone ukuthi baziphilise ngayo. Kanti-ke itjhorensi yekoloyi kulokha-ke umuntu afake ikoloyakhe ngaphansi kwetjhorensi enzela bonyana nakungaba khona ihlekelele yengozi aba kiyo, bakwazi ukuthi bamlungisele yona ikoloyakhe le.

Itjhorensi isiza umuntu obhalisileko ngaphasi kwayo ngeenkhathi zobudisi nalaba ababhalisiweko.

Umuntu itjhorensi angayibhadala ngokuthi bamdosele yona ngebhangeni namkhana aye emavikilini amakhulu, ayoyibhadala khona.

Umuntu ekufanele akuqale khulu nakavula itjhorensi, maganyana amancani lawa abhalwe ngenzasi ekugcineni kwephepha, ngiwo amagama abalulekile lawo ukuthi umuntu kufanele awafunde begodu awazwisise.

Kuqakatheke khulu ngombana kuzothi nasekwenzeka ihlekelele kube nokuthi azange wafunda imigomo wayizwisisa, kube nehlangahlangano.

Umuntu nakasemrarweni, imali yetjhorensi uyithola ngokobana azise itjhorensi ethize lena abhalise ngaphasi kwayo ebeseke bazamrhelebha ukuthi athole imali.

Itjhorense izokukhanselwa ngombana kuneenyanga ezithize bakupha zona, kwadlula iinyanga lezo ulokho ungabhadali, bayayikhansela itjhorensi, ufana nomuntu ongakaze abe nayo.

Iye, malanga thizeni la itjhorensi yezamaphilo ineendaba ezinengi khulu kodwana ngibona bonyana abantu bomndeni kufanele benze isivumelwano sokobana siyokutlolisana kutjhorensi, khona ukuthi ngesikhathi semiraro sikwazi ukuthi sirhelebheke.

Awa, angeze yanghonghoyila ngalokho ngombana umuntu nomuntu uphiwa unyaka.

Ngokubona kwami zilisizo khulu ngombana kuyatholakala bonyana umuntu akakwazi ukuthi azibekele imali ngobuyena bakhe. Uthi asayibeke njalo, akhambe ayoyithatha la ayibeke khona ebese uyayiberegisa kodwana nawusestokfeleni, angeke uze ukghone ukuthatha imali le uyoyiberegisa noma ngasiphi isikhathi ofuna ngaso, uzokulinda isikhathi thizeni sokuthi imali lena usungayithatha uyoyiberegisa.

Kuqakatheke khulu, ngombana angekhe wazi bona izinto kuleli elinye ilizwe zibiza kangakanani.

I-transport yokuya endaweni, ukudla nendawo oyokuhlala kiyo.

Ngingamyelelisa ngokobana angaberegisi imali eentweni ezingakaqakatheki, naseendaweni lezi ababonako kuthi akukho la zizomrhelebha khona begodu angekhe aze azidinge.

Ngivula i-savings account la ngizokubeka khona imali leyo, ngenzela bona ngingayiberegisi kezinye izinto. Ye-ke ngikwazi nokuthi yongeke ukuze ukuthi ngikghone ukuthi ngiyiberegise, sele sekufike isikhathi leso sokobana ngibe nekhambo. Begodu-ke ngilihlelela kusese nesikhathi, iinyanga ezisithupha ngaphambi kobana-ke lifike ikhambo lelo.

Kungaliphazamisa khulu, ngombana njengoba lehla lenyuka nje angekhe azi bonyana kufanele abeke imali eyimalini., begodu akazi bonyana sele afikile ngale enarheni yangaphandle, angekhe godu iranda lehle lenyuke na.

Ngingamyelelisa ngokumtjela bonyana, angozijayeza ukubheka lento lena ebizwa ngokuthi yi-currency namkha.

Ngingamyelelisa ngokumazisa bona, iranda lincani khulu nalilinganiswa ne-dollar ye-Amerika. Ye-ke kufuneka nakababeka imali ayibeke engathi ingaphindaphindwa kathathu, kuna le yakhe asuka nayo la eSewula Afrika, nakazokuya ngale nge-Amerika.

Ngingamyelelisa ngokobana akabeke imadlana enengi khulu, njengoba afuna ukuyokukhwela isiphaphamtjhini ayokulala nemahotela, ngombana kuyabiza ukukhwela isiphaphamtjhini nokulala emahotela aseqophelweni eliphezulu.

Ngingabayelelisa ngokobana abayitjhege eenkundleni zokuthintana, bonyana ibalwa njani begodu nayiqathaniswa neranda iba yimalini.

Kuqakathekile ngombana ukghona ukonga imali ozoyiberegisa ekhambeni lakhwapho, kuthi ibe yinengi kunokuthi ungabeki imali.

Ngicabanga bona iintjhijilo abahlangabezana nazo, ukuthi iranda lisuke libe lincani naliqathaniswa neemali zangaphetjheya. Ye-ke uthola umuntu asuke nemali enengi ngapha kodwana nakafika ngale emazweni wangaphetjheya, imalakhe leyo tholakala bona seyiba yincani.

Yinto engingayazi nami leyo. Yinto engisafuna ukuyizwisisa bona kubayini zingalingani.

Iye, kufanele azi iimbalo, ngombana uzokuhlangana nomraro nakangakayenzi iimbalo ngendlela efanele.

Ungazijayeza ngokobana ufunde ngazo begodu uzihlole nakuma-inthanethi.

Iye, ngokuzwa kwami kuthiwa ihlelwa edoyelweni laboflayi.

Iye, kufanele ayibikele ibhanga yakhe kuthi uya ngaphetjheya, enzele bonyana nakahlangabezana nomraro wezeemali. Nangabe likhona ibhanga elifana nelakhe, akghone ukuthi athole imalakhe ngaphetjheyapho.

Ngibona kuncono bonyana uphathe ikarada, ngombana nawuphethe imali engukhetjhi nakungenzeka bona ilahleke, kutjho bona awusenayo imali ngakuwe.

Ngicabanga bona nawungaya ebhangeni lakho obhanga kilo, ngibo abangakuyelelisa bona bazokudosela malini, nawukhipha imali ku-ATM yangaphetjheya.

Ngicabanga bona kuncono uyitjhugulule sele ungaphetjheya, ngombana kuyenzeka bona uthi usedoyelweni leemphaphamtjhini kubekhona mhlambe ukuthikaziseka. Namkha ungasakhambi kuhle utjhintjhe, utjhugulule umcabango wakho, ngokuthi awusakhambi uzakubona esikhathini esizako. Ye-ke kuhle nawuyitjhugulula sele ungaphetjheya.

Ngicabanga bona liyi-Visa begodu liyarhelebha khulu nawufika emazweni wangaphandle.

Ye-Britain yi-British Pound, i-Amerikha yi-dollar, e-Europe i-Euro.

Ungazilawula ngokobana ungaberegisi imali eentweni engekhe zikusize namkha eentweni ezingakaqakatheki.

Anginalo ilwazi lokobana kuthatha isikhathi esingakanani.

Ngicabanga bona i-foreign currency, kulokha nawu-exchanger imali yelizwe lakho uyitjhugululela emalini yakelinye ilizwe.

Iye, ungafika ube yinjinga khulu.

Ngokucabanga kwami ngibona bona iye kuyakghonakala lokho, ngombana kusese yimali yakhona khona la ozokubuyela khona umnyaka ozako.